Umama ngoba elahlekelwe i-akhawunti yakhe engingakwenza yikuthi ngithintane nalabo abaqondene naleyo-akhawunti. Lokho ngingakwenza ngisebenzisa eyami ifoni. Ngizohamba ngiyongena khona bese ngibachazela ukuthi umama amagama akhe athi nenamba yakhe ithi uvelelwe ngokuthile, so ubecela ukuthi abuyise i-akhawunti yakhe ibuyele ngakuye. Ngaleyo ndlela, bazokwazi ukungena babuke beqondanise, namagama akhe bayibone, baphinde bayitakule bayomsiza, bamkhiphe kuleyo nkinga. Sekungenzeka kukhona okuthile abakudingayo kuye ukuqinisekisa ukuthi nguye.

Mama, njengoba ulahlekelwe i-akhawunti yakho, engingakusho ikuthi ongabheka ngasezansi lapho efonini yakho lapho kunaleyo mbhalo kukhona la okubhalwe khona ukuthi osekhohliwe i-akhawunti akachofe lapho. Thinta lapho mama. Bese bazokuthumela, mhlawumbe imininingwane ethile ukuthi baqinisekise ukuthi nguwe yini, mangabe sebegculisekile ukuthi nguwe, bazokusiza uyithole futhi ibuyele ngakuwe. Kepha kumele ube nesineke, ubenesikhathi njalo uzimisele ukuphendula imibuzo ababekubuza yona. Ngikufisela inhlanhla mama. Okungathi konke kungahamba kahle iphinde ibuyele ngakuwe.

Kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla zibe nezici zifinyelele kuwonkewonke, ikakhulu nalaba abangaboni kahle nabangezwa kahle ngoba impilo esesiyiphila akumelanga kube khona osalela ngaphandle. Kumele wonke umuntu azizwe ejabulile naye acatshangelwe. Ingakho kubhaliwe nakumthetho wakuleli lizwe ukuthi wonke umuntu kumele isidima sakhe sihlonishwe naye ayithole ejabulile ngaso sonke isikhathi. Ongenzi njalo uyobe uyabacwasa and ukucwasa kuyicala kuleli lizwe akwamukelekanga. Ingakho kubalulekile ukuthi wonke umuntu wakuleli lizwe ahlale ejabulile njalo enesidima sakhe

Uma ugesi uhambile izixazululo ezingangisiza ngezokuthi njalo kumele ngibe nama-powerbank. Lokhu okugcina umlilo kunomlilo owaneleyo, okunye futhi kumele sibe neplani yama-battery ayosibekela umlilo. Futhi lawo asengasebenzisa ilanga ukuthi a-charge. Uma ngabe enomlilo owaneleyo noma ngabe ugesi uhambile, sesingaqhubeka sitholakala ku-Wi-Fi. Ngiyacabanga ukuthi leso isixazululo singasebenza kakhulu futhi singanciphisa indleko nomthelela wokuhamba kukagesi.

Inkundla kubalulekile ukuthi inikeze okwenzekayo endaweni, iphinde futhi inikeze nokwenzekayo phesheya kwamanye amazwe. Umhlaba lo sewaba mncane udinga ukuthi samukele lokho. Kwamele sibekwazi ukuthi ezinye inhlanga kwamanye amazwe ziphila kanjani futhi siphinde nathi sibekwazi ukuthi la ngaphakathi eNingizimu Afrika, abanye abantu baphila kanjani. Ingakho kubalulekile ukuthi kuqukethwe ngangxenye ngangxenye ezilinganayo okwenzeka ezweni nokwenzeka ngaphandle kwenye indawo. Yiwo owami umbono.

Besibuka umcimbi waphesheya obizwa ngokuthi i-Ballon d'Or. Lo mcimbi ububukisa ngabadlali abenze kahle kulonyaka ophelile. Bewumnandi kabi futhi nalabo abahlomulileyo bebejabule kakhulu. Sibone osaziwayo, sabona abahamba phambili ngebhola, namaqembu abo kwasekubakhona abakutholayo. Naye walapha ekhaya, abenze kahle nabo batholakale lapho nabo, nabo kukhona indondo ababuye nazo. Bewumuhle kakhulu lo mcimbi nabahambele kuwo bonke baphume beneme. Bonke baphume bejabule kakhulu.